Peo ya rooibos e jalwa ka selemo, bogolo jang fa pula e nele. E tsaya malatsi a le seven to twenty one pele e tlhoga. Fa e setse e tlhogile, e tlhokomelwa ka go nosetswa fa go tlhokega. Semela sa rooibos se kotulwa morago ga ngwaga kgotsa ngwaga e le half-o. Makala a a kotululeng a segiwa ka dikota tse dinnye tse di lekaneng go thunya, di fetolwa, di tlhakanelwa go dira gore di tsenwe moya, di ganelelwa ke letsatsi go fitlhelela di omile sentle.

Molemo ya rooibos ke e latelang, e maatlafatsa marapo, e tokafatsa letlalo, e fokotsa kotsi ya sukiri, e tokafatsa pelo, e thusa go fokotsa kgatelelo ya mmele, e fokotsa ditlhabi tsa allergy le asthma.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba kopanang le tsone ke tse di latelang, phetogo ya maemo a bosa, tlhokego ya kitso le thuto go ga lefatshe le mmu. Tharabololo jwa tsone ke tse di latelang, go lema rooibos mo mafelong a a siameng maemo a bosa, go abela balebarui dithuto le thuso ya borui, go dirisa temo e e farologaneng le temo e e sireletsang mmu.

Dikgwetlho kgolo tse balemarui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno, di amega ke maemo a ikonomi, diphetogo tsa bosa, le ditlamorago tsa dipolotiki mo nageng jwa rona.

Go dirisa maungo mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng, ke tsela e e botlhokwa go ya go oketsa letseno la balemirui, go fokotsa tshenyego ya maungo, le go tsenya tshedimosetso mo mmarakeng wa ditlhagiso tsa temo.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke tse di latelang, namune e ratega ka ntlha ya vitamin C, legapu le na le metsi a mantsi, le monate mo dibeke tse di mogote, banana ga e na mafura, e bonolo go e ja, apole e na le tatso e e monate, e ka jewa e le tala kgotsa e apeilwe kgotsa e dirilwe seno tsididi. Melemo, di jewa e le di jaaka kgotsa di dirwa bojalwa.

Merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke e e latelang, tapole e tletse carbohydrates, madi a mmele, e dirisiwa mo dijong tse dintsi, e bonolo go e ja, tamati e dirisiwa go dira dijo tse di fapaneng, e na le dikotla tse dintsi, spinach-e kgotsa morogo e tletse ditlhokwa tsa mmele tse dintsi, e kgona go jewa e le tala mo salad-te kgotsa e apeilwe, sout-u, onion-e ke motheo wa dijo tse dintsi.

Seabe mo temothuong ya segompieno, motswedi o mogolo wa letseno la balemirui, go naya tshireletso mo dikgannyeng tsa boswa, temo e e tswelelang seabe mo dithulaganyong tsa dijo, motswedi wa madi a mmele go fepa bontsi jwa batho ba lefatshe.

Fa go wine farming, go buiwa ka temo ya morara e e rulagantsweng go tlhagisa wine. Ee, ke mofuta o o rileng wa temo o o akaretsang go jalwa, tlhokomela le go romela morara ka nepo ya go e dirisa mo tlhagisong ya bojalwa jwa morara.

Ke tse di latelang, lefelo le le siameng, mmu o nonofileng, metsi a a lekaneng, peo kgotsa dithunya tse di siameng, di dirisiwa tsa temo.

Rooibos-so e tlhaga mo tikologong e e kgethegileng, e rotloetsa ditshenekegi le diphologolo tse di nang le seabe mo tikologong. Tlhagiso ya tlhago e e sa di tikologo, e thusa mo go lwantshang gore amana le phetogo ya tlelaemete , go rotloetsa balemirui go nna ba tlhokomela tikologo ya bone.

Ke tse di latelang, korong ke nngwe ya dijo tse di jewang thata mo lefatsheng, mmidi ke dijo tsa motheo mo dinageng tse dintsi, e dirisiwa gape go fepa diphologolo, mabele di tletse fibre-ra, calcium-o, iron-e le antioxidant-e, oats e tletse fibre e e thusang mmele le protein-e.

Ke tse di latelang, maemo a bosa, mmu o o siameng, mefuta ya peo le ditlhare, tlhokomelo ya semela, nako le botsalo jwa semela.

Di tsa rooibos ga e na caffein-e, e sireletsa tikologo. Matlhare a engwe a kgethegile, e jalwa kwa mafelong a a kgethegileng fela. Melemo ya rooibos, kgwebo le mmaraka ya boditšhabatšhaba, temo e e tswelelang, boitekanelo le pabalelo ya mmele. Go dirisiwa mo di-products-e tse di farologaneng, boleng jwa theko.